Njengoba sazi ukuthi, ibhasi nebhasi inalo muntu owumsizi ka-driver, okuthiwa ukhondaktha, okuwuyena oniqoqela izikhwama azipake kahle enqoleni. Ngingaya kuyena ngiyocela ukubuza ukuthi isikhwama sami usibeke ngakuphi akayibonanga yini.

Angijabuli neze, ngoba sebenokungathembeki nokubambezeleka okuvamisile. Ukuphuka ongase kube khona kanye nohambo olungakhululekile ngenxa yenqalasizinda ephelelwe yisikhathi. Nakuba abanye abagibeli-ke bengase bakuthole kufinyelela kuyo, futhi kuphephile uma kuqhathaniswa, kodwa nje awusajabuli.

Yebo, kwaba imina uqobo, ateleka amabhasi kanti kumele ngihambe ngiyongena emsebenzini. Uma ngifika esitobhini ngebhadi ayangafika ibhasi ngaloyo mzuzu anginayo imali ewukheshi ngisebenzisa ithikithi, angizange ngikwazi ukufika emsebenzini ngenxa yokuthi ibhasi ayizange ifike ngalahlekelwa umsebenzi ngenxa yesiteleka samabhasi.

Ngibona kulula kakhulu mangabe zizobambili izikhathi zebhasi, ngoba kusho ukuthi kuzoba khona esasekuseni ezizoba sekuseni kakhulu. Kuba khona esantambama ezizoba ntambama kakhulu. Nami-ke ngingasebenzisa lezo khathi ezimbili ukuze ngikwazi ukuthi ngizihambe zonke izindlela zami edolobheni futhi ngizifeze zonke izidingo zami.

Ayisajabulisi neze imigwaqo yethu ngendlela egcwele ngakhona imigodi emgaqweni. Okubuhlungu kakhulu le migodi iyona futhi eyimbangela yezingozi ezingalawuleki emgaqweni, ngoba kwesinye isikhathi kufika o-driver abasha abangayijwayele indawo, bafika kusebusuku, lapho abawuboni umgwaqo ukuthi inemigodi bavele bangene, kulimale ithayi, kudaleka ingoz.i

Uhambo engake ngaluthatha ngebhasi, olwalusuka eNatali luya eGoli. Sasihamba namakholwa engikhonza nawo, indlela okwakumnandi ngakhona indlela yonke sihamba sivuma izingoma, sifunda amazwi, yey lwalubusisekile loluya suku ngike ngilicabange nanamhlanje, ngifisa ukube kuthiwa liyakwazi ukuthi liphindeke ngabe ngiyaliphinda.

Mina ngokucabanga kwami mhlawumbe uma ngabe imoto nemoto ingafakwa ikhamera, mhlawumbe lingehla izinga lobugebengu, ngoba bangazi nabo laba benzokubi ukuthi imoto inekhamera uma bekwenza okubi nakanjani bazobanjwa.

Into engiyijabulela kakhulu ngamabhasi ukuthi anethezekile ukwazi ukuhlala ukhululeke kuyona awumpintsheki, isikhala asisincane, mawukuthi lala usukhathele uyakwazi ukuthi uthi ukucambalala futhi amanani akhona aphansi, awafani nawamatekisi, futhi awagijimi njengamatekisi, awahambi budlabha emgaqweni, nje kuningi futhi izingozi zamabhasi ziyathukeka aziziningi njengezamatekisi.

Angivumelani nokuthi kushiswe izakhiwo, nawo futhi amathayi angiboni kuwumqondo omuhle ngoba ukungcola kwentuthu kuyawubulala umoya lona esiwuphefumulayo, ngakho angikukhuthazi. Kodwa-ke futhi ukushisa ezakhiwe-ke ayi kubi kakhulu angifuni ukuqamba amanga, ngoba okusho ukuthi sizimoshela thina, sizimoshela thina izakhiwo zethu, sizosizwa yini kusasa uma ngabe singasazicabangeli? Angiboni kuwumqondo omuhle ukuthi njalo uma ngabe sitelekile bese sishisa isikole, sithi masishisa isikole sithi kusasa sekuphele isiteleka samatekisi izingane azifundephi? ngoba siyazi ukuthi izinto zikahulumeni zihamba kancane, kuzomthatha iminyaka ukuthi aphinde asakhe lesi sikole, kumele sicabangele ikusasa.

Angeke ngithi kungaba khona umehluko kakhulu futhi angeke ngithi angeke ibebikho. Kungahlukana abazali, kulabo bazali abathandayo ukusebenzisa u-Bolt wezingane uma ngabe ziya esikoleni, kungabasebenzela kakhulu ngoba kubona kungasho ukuthi sebeyazuza ngoba selehlile inani, kodwa kwabanye abazali angeke kwenze mehluko, ngakho-ke angeke ngikwazi ukunixoxisa kakhulu.

Mhlawumbe ngingenza indlela yokuxhumana, mina nabagibeli ukuthi uma ngabe bekunesikhalazo noma kunezinto ezingabaphathanga kahle etekisini, kube nendawo lapho abazobika khona loyo mshayeli. Mhlawumbe uma kuwukuthi u-Driver ngobudlabha, mhlawumbe uyabona ukuthi angahle adale ingozi emgaqweni, noma akabaphathi kahle abagibeli, kubekhona lapho abazombika khona.